Nṋe ndi vhona unga vhuḓifhinduleli ha u badela mitambo ya vhaswa hotea u vha kha muvhuso. Muvhuso u tea u vhea masheleni thungo ane a ḓo thusedza kha u badela mitambo ya vhaswa izwo zwiḓo thusa khauri vhaswa vha ḓi wane vha tshi khou ḓi mvumvusa, vha sa ite zwa uḓi dzhenisa kha zwa zwidzidzivhadzi kana mahalwa. Na vho ramabindu vha nga thusa saizwi arali vha ḓi wana vha khou thusa u badela mitambo ya vhaswa na vho zwi ḓo vha thusa kha uri vha promote mabindu avho.

Ndo vha ndi ḓo ri zwikolo zwoṱhe zwi ite mbekanyamushumo dza mitambo ngauri mitambo i thusa uri risa wane vhana vhashu vho sokou ḓala zwiṱaraṱani hu sina zwine vha khou ita. Vha ya kona uḓi mvumvusa ngazwo mitambo nahone vhaṅwe zwi a fhedza hu tshi tou vha zwone zwine vha ḽa ngazwo, vha ya ya kule ha tou vha mabuḓo avho a zwa mitambo zwino edzi mbekanyamushumo dzivha dzo lugela na vhumatshelo ha vhana vhashu.

Fhethu ha mitambo ho swikelelea zwavhukuma nge ha vheiwa fhethu hune vhathu vha tshitshavha tshetsho vhavha vha khou funa uri hu vheiwe hone. Tshiṅwe tshifhinga zwivha zwi tshi khou itwa ngauri vhathu vhane vha vhori vha khou zwi sponsor vha vha khou funa uri zwivhe tsini na miṱa yavho kana tsini na fhethu hune vhone vha funa hone, vha hangwa uri zwi tea u swikelela tshitshavha tshoṱhe. Zwinga vha zwavhuḓi uri zwa mitambo kana fhethu hune ha ḓo fhiwa zwifhaṱo izwo huvhe fhethu hune havha vhukati kha vhathu vhoṱhe.

Mitambo i thusa kha uri vhaswa vha ya kona u ḓowela, u ḓiwana vho ima phanḓa ha vhathu kana vhatshi khou amba phanḓa ha vhathu. Vha ya kona u ṱuṱuwedza uri musi vha tshi khou wana thikhedzo kha vhathu zwivha zwithu zwo ḓoweleaho, a huvhi hu zwithu zwiswa u ḓiwana vho lavhelesiwa zwi ita uri zwi leluwe uri ṋamusi vha tshi amba, vha amba vha tshi khou ḓi themba.

Mitambo ino ṱoḓa zwi shumiswa zwi ḓuraho i kwama tshikolo uri tshi shele mulenzhe uri tshi bvise masheleni ane avha o vhetshelwa zwa mitambo kana tshi humbele hanefho kha community vhathu vhane vha nga kona u thusa nga kha masheleni kana zwishumiswa zwezwo uri zwi kone u rengiwa vhaswa kana na vhana vha tshikolo vha kone u tamba mitambo vhofholowa.

U wana uri hune vhathu vhanzhi vhane mabindu awe aya kona u aluwa musi vhatshi khou ḓi wana vha khou dzhenelela kha vhuṱambo ha dzi tshaka tshiṅwe hafhu ikonomi i a kona u aluwa ngauri vha endela mashango vhavha tshi khou ḓa fhano vha fhedza hafhu vha tshi khou ḓou shumisa tshelede nnzhi musi vhatshi ḓo shumisa kha vhulalo, zwiḽiwa na u ḓi mvumvusa na zwiṅwe zwinzhi.

Zwi shumiswa zwa mitambo tshikoloni tshanga a zwiho kha nyimele yavhuḓi, a zwi lingani uri vhana vhoṱhe vha nga kona u ḓi dzhenisa khazwo mitambo. Hu fhedza hu tshi khou ḓi dzhenisa vhana vhane vha vha uri vha na vhukoni ngeno a vha vhane vho ri vha khou zwi funa vha tshi balelwa ngauri tshifhinga tshivha tshi tshiṱuku nahone a zwi vhali ngani uri vhoṱhe vhatambe nga khathihi. Zwi sia na vhane vha zwi tama uri vha gude vha nga si kone u guda. Izwi zwinga thusa uri arali ha ḓiswa zwiṅwe vhoṱhe vha nga kona u dzhenelela.

Ehe, ndo vhuya nda kundelwa musi ndi tshi khou tea uṋea tshipitshi phanḓa ha vhathu nda swika nda tetemela nda balelwa u amba zwo mmbavha nga nḓila ine ndo swikaho hayani nda ḓi practice nda vhidza vhathu uri vha ḓe vha dzule ndi ambe vho lavhelesa zwa itauri ndi vhe na vhuḓifulufheli ndi tshi tea u dovha hafhu nda amba, ndo amba nga nḓila ye vhathu vhoṱhe vha ṅkhouḓa.

Ndi tshifanyiso tshiḽa tsha musi a tshi wins World Cup nga twenty ten tshila tshifanyiso tshi sumbedza vhathu vho takala luṅwe nahone vha tshi khou sumbedza vhuthii. Tshi ḽa tshifanyiso tshi thusa uri vhathu vha tshi ḓa kha shango ḽashu vha vha vhatshi khou humbula u ḓa fhethu hune ho ḓala vhuthu na lufuno. Vha ḓa vho ḓi imisela u guda, u ḽa zwithu zwa fhano na u shumisa masheleni u renga zwithu zwono wanala fhano fhedzi ezwo zwi ḓo thusa kha u a ikhonomi.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea uri muvhuso u dikumedze kha zwa mitambo nga magavhelo o imaho nga uri, u itela uri na avho vhaswa vha kone u ḓiwana vha tshi kho tshila musi vha tshi kho kona u wana magavhelo vhaya kona uri vha thuse ma hayani na vhone vhaṋe vha kone u ḓi bveledzisa. Mitambo i tea u vha yone ine ya vha ḓisela masheleni sa izwi hu mabuḓo avho a vha na zwiṅwe zwithu zwine vhavha vha kho ita nga nnḓa ha zwa mitambo.

Mutambo une wo khethea une nda u funesa wono tambiwa zwikoloni ndi bola ya milenzhe, bola ya milenzhe iya ntakadza nahone musi ndi tshi khou vhona i tshi khou rahiwa vha kho ḓiphina ndipfa itshi mvumvusa vhukuma. Ndi mutambo une arali vhane ndavha feiva kana vhane nda vha takalela vha tshi wina na nṋe ndi pfa ndo takala vhukuma nahone ndi a ṱavha mukosi musi vha tshi kora uri yoo vha ḽa vhathu khevha, vho kora.

Zwi tshiḓa kha u tamba tshiṱuku nga magaraṱ a thi ḓivhi tshithu, a thi muthu ane avha na nḓivho zwi tshi ḓa kha magaḓa ndi zwithu zwine zwa vhori ndi ḓo thoma nda to ita ṱhoḓisiso uri ndi kone u vha na nḓivho khulu, u pfala u mutambo une wa vhori u ya takadza lune zwi ḓo leluwa uri ndi wane uri u tambisiwa hani.

Fhethu hune vhathu vha nga kona uya kha inthanethe vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo, ndi fhethu hononga khadzi wo zwouno hanefha fhethu hune ha vha kha guguḽu vha ya vha vula fhaḽa vha setsha uri vha kho ṱoḓa fhethu hune ha tambiwa hone, i ḓo vha bvisela fhethu hoṱhe zwi tshi bva kha uri vha kho ṱoḓa mitambo i fhio.

Musi vhana vhatshi kho tamba bola khulwane badani fhethu hune ha tshimbila mi moḓoro mi hulwane vha nga ṱangana na khaedu dza uri goloi i nga ḓa i tshi kho gidima nga mannḓa ya sa zwi vhone uri hu na vhana vhane vha kho tamba ya fhedzisela nga mashudu mavhi yo vha tshaisa, vhanwe vhanga lozwa matshilo avho, vhanwe vhanga vhaisala lune vhanga balelwa u tamba bola futhi matshiloni avho, izwo zwi ngavha zwithu zwi ṱungufhadzaho vhukuma.

Muthu ane a fanela u lambedza vhaswa zwi tshiḓa kha zwa mitambo ndi vho ramabindu, vho ramabindu vha nga kona u vha lambedza nga uri vha ṱusa masheleni kha ayo ane vha vha nao kha u thusa uri zwa mitambo zwi bvelele, ezwo zwi ḓo thusa na kha uri musi vha tshi tamba bola vha ḓo kona uri vha promote ma bindu avho vha ṱaleli na vhatambi vha dovhe hafhu vha kone u humisa tshelede nga u renga kha mabindu avho kana u a sapota.

Dzi thonamente dza vhuponi ha hashu dzi takadza ngauri, ribva sa shango ra yo vhona mutambo une wa khou tambiwa nahone ri ṱalela ri na mafulufulu nga mannḓa ri tshi khou khuza avho vhane ravha uri ri a vha takalela, nahone hu vha na zwiphuga zwine zwa waniwa musi arali vho dzhia vhuimo thoma ezwo zwi a ṱutuwedza.

Nṋe ndi vhona muvhuso u sa to tikedza kana u ṱuṱuwedza vhatambi vha thenisi lune vha nga ḓi imisela nga maanḓa. Ndi muṅwe wa mutambo une u dzhieliwa fhasi, a si kanzhi ri tshi nga wana huna bvumo ḽa uri hu kho tamba thenisi izwo zwi ita uri u sale u mutambo une a wu ngo ḓowelea.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho fhedza tshifhinga tshilapfu kha u tamba mitambo kha ṱhingo dzavho. Ngauri u ya noya izwo zwi siya muthu a tshi vho vha na thaidzo ya maṱo ngauri u sedza tshikirini tsha founu lwa tshifhinga tshilapfhu nazwo zwi na masiandoitwa a si avhuḓi, a zwo ngo lugela mutakalo wa muthu.

Puḽatifomo dzine nda dzi shumisa musi ndi tshi khou tamba mitambo online dzi nga vho Facebook, hanefha na dziṅwe dzo no tonga dzi gaming platforms dzine dzo tou itelwa uri muthu a ṱambe na vhaṅwe.

Game dzine nda dzi takalela ndi game dzo no tonga vho soduku, afho ndi hune nda vha ndi tshi khou sedza maipfi ho vilinganyiwa maḽeḓere. Ezwo zwi a thusa kha uri ni kone u ṱuṱula muhumbulo na u vhona uri iṅwi muhumbulo waṋu u humbula u swika gai.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi kho fhaṱa vhukonani na vhathu online musi ndi tshi kho tamba mitambo. Vhukonani ha hone hovha vhukonani ha vhuḓi vhukuma ngauri, ri ḓiwana uri ri a kona u haseledza nga mitambo lwa tshifhinga tshilapfhu ri sa khou borea nahone zwi dovha hafhu zwa ita uri zwi thuse uri ri ḓi bvise kha zwiṅwe zwithu zwa shango.

Geimi ine nda i funesa ndi ya musi ri tshi khou reisa nga dzi goloi, eyo geimi i thusa uri ri fhaṱe vhukonani hashu ngauri ri a kona u amba nga hayo uri yoo nṋe ṋamusi ndi nṋe ndo winaho ndo ni fhira nahone matshelo ndi ini, ri a kona u ṱuṱuwedzana uri muṅwe na muṅwe una tshifhinga tshawe. Ṋamusi huya wina muṅwe matshelo ha wina muṅwe ende roṱhe ri a takalelana husina uri ngauri nne ṋamusi a thi ngo wina ndi a kwata.

Arali nda dzhenisa geimi dzo kalulaho kha laptop i ya swika hune ya si tsha kona u shuma zwavhuḓi, u wana i tshi vho ongolowa u tshi vho nyaga u vula game i tshi dzhia tshifhinga tshilapfu ya swika hune tshiṅwe tshifhinga i a furiza wa sa tsha kona na u ita zwine wa khou ṱoḓa u ita.

Musi vhathu vha tshi khou tamba mitambo online arali internet kana network ya hone i slow zwi a ita uri vha sa kone u tamba. Ngauri, u tamba mitambo online zwi ṱoḓa internet connection, zwiṅwe hafhu iṅwe khaedu ndi musi muthu a si na data u a balelwa u dzhena ngauri a u koni u tamba musi u si nadzo.

U a wana uri huna vhathu vhane vho ḓa u sa tamba mitambo online fhedzi, vho ḓa u dzhia zwidodombedzwa zwaṋu uri vha kone uni wana uri ni dzule gai, vha fhedze vha ḓe henefho vha ni ite vhugevhenga kana vha fhedze vho ni vhulaha.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza uri vha tambe mutambo wa bola, mutambo wa bola ndi mutambo wo leluwaho nga maanḓa. Ndi pfesesa uri huna vhathu vhanzhi vhane vha funa bola lune arali vha tshi kho tamba bola zwi nga vha takadza.

Mutambe une ndi nga si fhedze tshifhinga ndi songo u tamba online ndi khirikhethe, khirikhethe ndi i funa nga maanḓa. Zwino musi ndi tshi i tamba hafha kha founu kana kha luṱingo ndi soko pfa ungari na nṋe ndi nga ḓi wana ndi tshi khou tamba na vhaṅwe nahone ndi tshi kho kona nga mannḓa.

Matambele ane o tendelwa honeha ane avha na mutakalo wa vhuḓi khathihi na u fhaṱa vhukonani ho fhaṱeaho ndi matambele o nonga a bola. Ngauri bola iya ṱuṱuwedza nahone i ya fhaṱa vhukonani, i ita uri na musi ni tshi khou tamba zwezwiḽa ni kho gidima ni vha ni tshi khou ita nyonyoloso lune zwo lugela na mutakalo wanu.